Ee, mmuso o lokela ho batla dikeletso ho baholo ha ngata. Baholo ba na le phihlello ya bophelo, ba utlwisisa setso le meetlo. Mme ba ka thusa mmuso ho etsa diqeto tse molemo tseo batho ba di tshepang le ho di amohela. Di boetse di thusa ho kgothaletsa kgotso le bo nngwe metseng.

Mmino wa Rap, ha o simolohe tabeng ya ho inyatsa. Ke mofuta wa polelo arolelanang mathata a sebele a bophelo, boikgohomoso le matla. Le ho ja dipina tse ding di na le melaetsa e mebe, mme tse ngata di ya kgothatsa. Le ho ruta le ho matlafatsa batho.

Mesebetsi ya baholo, bo nkgono le bo ntatemoholo, tabeng ya ho reha ngwana lebitso. Ba sebedisa moetlo hobane ba nahana hore kapa ba dumela hore lebitso leo ba tlong ho le reha ngwana ke seo ngwana a tlang ho phela jwalo ka sona boholong. Mme mohlala, jwalo ka ha ba sebedisa taba ya hore lebitso lebe ke seromo. Mme ha o ka thwe ngwana ke Katleho, ho bolela hore le bophelong ba dumela hore o tla tla a atleha.

Mehleng e fitileng, o no ka kgona hore ha o nka leeto e be o pota feela ha motho o sa mo tsebeng o bo kopa ho phomosetswa kapa o kopa dijo. Empa nakong ya hona jwale ha e sa etsahala taba eo hobane economy le yona e phahame, dijo di se di sokole ha, le tjhelete e se e sokoleha. Hobane mehleng ya pele pele batho ba ne ba iketsetsa dijo, ba itjalla mme ba na le diphoofolo, ba itlhabela dikgomo, dikgoho, dinku le tse ding tse ngata. Empa nakong ya hona jwale ho batla ehlile ho le thata hobane dintho tse ngata batho ba tlameha hore ba sebedise tjhelete eo e leng hore ba sokola ho di reka. Mme batho ha ba sa fana ka dintho feela ha bonolo.

Ee, ke ile ka di ja dipabi. Lelwala, ke moo ho nkuwang lejwe le leng le nang le sekoti mahareng. E be ho tla nkuwa le leng le lenyenyane hoba ho tlelwa poone ho lena le leholo le dutseng fatshe. E be poone ena e tla hatiswa ka lena le lenyenyane hore e tsebe ho etsa phofonyana eo e tlang ho kumuwa kapa ho phehwa. Ke le ke le bona mapolasing.

Ke tla ba ruta ke re bana ba ka, dijo tse ding tsa Sesotho di batla ho phehwa ka tsela eo bo nkgono le bo ntatemoholo ba neng ba di thabela ka teng. Mme e be o tla di pheha o sebedisa letswai, mafura fela se ka ba le ditlama kapa tsona di-spice tsena tseo re di tlwaetseng tsa hona jwale. Mme mohlala, jwalo ka meroho e ka reng bo sepaile le di-cabbage.

Ee, ha jwale dintho di fetohile. Hobane nakong ya hona jwale ya democracy batho se ba na le ditokelo tsa hore a ka nyala merabe efe kapa efe, mohlobo ofe kapa ofe. Mohlala, makgowa a nakong ya hona jwale se ba kgona ho nyalana le batho ba batsho.

Ee, ha se sa etsahala hobane ditlwaelo tsa kgale kapa moetlo wa batho ba kgale, o batla o fetohile nakong ya hona jwale. Hobane ho na jwale ho o thusa motho hosane ho thwe o nka monyetla kapa hona le seo o se shebileng ho motho eo. Ha jwale ka taba eo, batho ha ba sa thusa batho ha bobebe.

Batho ba baholo ba ne ba na le tsela eo ba lebellang bana kapo batjha ba apare ka yona nakong ya kgale. Hobane nakong ya kgale batho ba ne ba ikaparela feela hobane ho no se na dipeto kapa di polayano tse etsahalang nakong ya hona jwale. Nakong ya pele ngwana o na kgona ho itsamaela feela ka matswele ka hara bahlankana kapa bo ntate ho sena a mo shebang ka leihlo leo. Empa nakong ya hona jwale, bo ntate se ba kgona hore ba etse kapa ba hlekefetse bana ba bona ka tlhekefetso tsa motabo, ka tsela eo bana ba aparang ka yona. Mme ho bolokehile ka nako yohle hore motho a apare ka tsela eo a nahanang hore o hlomphile mmele wa hae kapa o patile mmele wa hae ka yona.

Ee, mmino wa setso ke a o rata ebile o tsamaisana le mokgwa wa ka wa ho phela. Hobane ke hodisitswe ke le Mosotho. E ne re hola ho thwe bo ntate kapa bahlankana ba bina mekorotlo. Mme nka rata ho bona ho bapalwa mmino wa setso seyalemoyeng.

Disebediswa tsa ka tlung tse supang setso sa Basotho ke le mehope jwalo jwalo. Mme tseo ke di isitsweng ke baholo ba ka. Ke katiba ya setso e bitswang modiyanyewe le kobo ya setso e bitswang lesolanka.